Mo setsong sa rona re ne re apara diaparo tsa setso tse di jaaka leteisi, setsiba, le tsholo mo ditiragalong tsa setso le mafelo a a kgethegileng di ne di dirwa ka letsela le le mebala-bala di bontsha boganka le boitumelo fela fa dingwaga di ntse di feta batho ba simolotse go kopanya diaparo tsa setso le tsa sešweng ba dira gore dipheto di nne tsa moso o kopaneng go tshwana le go rwala le tenese ka borokgwe jwa sešweng, diaparo di ntse di fetoga go ya ka mekgwa ya moso mme gape go latela maemo a letsatsi le letsatsi.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference o bontsha tlotlo setšhabeng, boikgabo le motlotlo wa botso. Fa o apere ka tshwanelo o ka ema sentle mo tikologong e e tlotlegang mme wa tlisa mmala le setso mo lefelong.

Ke nagana gore leteisi ke moaparo wa setso wa basadi o montle ka gonne o mebala-bala, o kgatlhisa matlho gape o bontsha seriti le tlotlo. O ka rwala mo meletlong ya manontlhotlho o le mo bonolo mme o bontsha botaki jwa setso le botswerere jwa ba ba ilo dirang.

Ee, ke nagana gore diaparo tsa setso tse dikhutshwane di ka nna le seabe mo go rotloetseng bana ba segompieno go apara diaparo tse di sa siamelang mafelo a a tlotlegang. Le fa e le karolo ya setso fa go sa tlhalosiwa gore di apara jang le mo mafelong a fe, bana ba ka tsaya mo lebaleng gore go siame go apara jalo nako le nako. Go botlhokwa gore batsadi le ba golwane ba tlhalose bokao jwa diaparo tsa setso le gore go na le mafelo a a siametseng go apara jalo, go ruta maitshwaro le tlotlo.

Go ya ka setso, fa mosadi a sena go nyalwa o tshwanetse go simolola go apara moaparo o mo tlotlang jaaka leteisi le le bulegileng ka godimo kgotsa tuku mo ditso dingwe kgotsa mosese o moleele o sa bonatseng mmele wa gagwe. Seno se dira ka ntlha ya tlotlo le seriti go supa gore jaanong ke mosadi yo o nyetsweng yo o nang le boikarabelo le gore o ikanyega mo lwapeng ke tsela ya go bontsha tlotlo, mo monnamogolo le mo setšhabeng gape e kgothatsa maitshwaro a mantle mo bathong ba ba mo lebang.